Ndzi nga vula leswaku eka n'wana mitlangu yi pfuna ku pfuxa matimba ya miri ku endla vutiolori ku pfuna mbilu ku ri yi tirha kahle mitlangu yi kucetela ku lwisana ni mavabyi ku endla mitlangu swi pfuna ku tshama wu enerile mitlangu yi pfuna ku humesa mindhavuko yo karhala ku tlanga swi antswisa ku tirhisana na van'wani vanhu mitlangu yi dyondzisa ku xixima ni ku langutela kahle.

Ndzi vona onge leswi swi endlaka leswaku Springboks yi va na xipano xo tiya no humelela hi leswi landzelaka ku va ni va ni va matlharhi lava tshembekaka ni vatirhi lava xiximiwaka ku tirhisa kahle exikarhi ka vatlhari ni vatirhi.

Ndzi nga tsaka ku vulavula hi ntlangu wo fana na body building body building wu pfuna ku ehlisa xitirese wu na vutiolori ku tlakula tinsimbhi swi endla leswaku miehleketo ya wena or mianakanyo ya wena.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni hileswaku a wu koti ku endla vutiolori u tshama eka ndhawu yin'we mihleketo ya wena yi suka yi ehlekete ku tlanga eka selulafoni ene naswona a yi pfuni mitlangu ya selulafoni ku ri mi tirhisana hi xitalo leswi vuriwaka team work mitlangu ya selulafoni yi kayivela swilo swo tala a yi na vutiolori.

Mimpfuno ya miehleketo na ya timali ya ku va na mitirho ya le tlhelo hi leyi ku va ni ku tshemba eka vumunhu lebyi endlaka leswaku munhu a titwa a pfuna ni ku hiseka ku ku tiyisela vuhlayiseki bya mianakanyo hikuva ntirho wa le tlhelo wu nga pfuna ku hungasa stress ni ku pfuxeta ku rhandza vutomi timali ku kuma mali yo humelela ya ku tumbuluxa vutomi lebyi katsaka swakudya moya ndhawu ni switirhisiwa swa ntungu ku tswala matimba yo olovisa vutomi ni ku tiyisela ntungu wa miri.

Ndzi nga vula leswaku maendlelo ya vatsongwana a ya kahle ku tshama va honorile tikhompyutara a swi kahle hikuva swi hunguta ku ri va huma vatlanga kumbe ku hungasa na vatsongwana van'wani leswi nga kahle swi vitiwaka socialism ku ri va tshama va tolovelana va tiva ku ri vatsongwana va tlangisa ku yini va kula va tiva leswaku ku na ku hungasa ku nga ri ku hungasa ka tikhompyutara ku na ku tshama va dyondzisana swilo swo hambanahambana.

Mitlangu leyi vanhwanyana va yi tlangaka xikan'we na bafana leyi nga laveki ku tirhisa mali hi leyi landzelaka tennis volley ball chess kumbe squash.

Xipano xa Bafana.

Ndzi nga vula leswaku dyondzo leyi ndzi yi kumaka la hileswaku hambi wo vona u ri na vuswikoti lebyinene byo tala ku tlula bya van'wana u nga pfuki u nyajiyile vuswikoti bya van'wana u nga pfuki u teke nkarhi u tshama u nga ti lulamiseli hikuva u tiva leswaku u ta swi kota hikuva mundzuku u nga hlamarisiwa.

Ndzi nga vula leswaku eka mutlangi wa mina lexi vitaniwaka team work xinghezi i xa nkoka swinene eka xipano xa hina xi dyondzisana leswaku ku hlula ka ka xipano xa hina a ku hluliwi hi munhu wun'we kambe hi hlula hinkwenu leswi vulaka leswaku loko ho khomisana hinkwenu hi nga kota ku hlula swilo swo tala.

Loko u lava ku sungula ku endla vutiolori kumbe kambe u pfumela nsusumeto ndzi ta ku nyika xitsundzuxo leswi landzelaka anakanya hi swilo leswi u swi rhandzaka ni swikombiso leswi u nga swi endlaka hi ku rhandza ka wena se twisisa xikombelo lexi hlamarisaka mbilu ya wena ni leswi u lavaka ku swi fikelela xo hetelela tiva leswaku vutiolori i ndlela yo hanya hi ndlela leyi u u nga endlaka.

Swilo leswi u nga swi endlaka emadorobeni na le makaya i swilo leswi vitaniwaka jogging vo tala va swi endla ka ha ri mixo leswi swi ku nga vutiolori byo tsutsuma ximixweni u tikuma u tsutsuma u endla vutiolori u nga kota ku ri u swi endla emadorobeni naswona u nga kota ku ri u swi endla emakaya.

Ndzi hleketa swa ku hileswaku.

Mitlangu yi pfuna vantshwa kutlangela no amukela vo hambana bya vanhu hi tindlela leyi yi ti nyika nkarhi wo tihlanganisa ni ku tiva vanhu va mindhavuko yo hambanahambana yi pfuna ku twisisa ni ku amukela misinya ni swifaniso swa vanhu va rungula ni mfuwo wa mindhavuko yo hambanahambana kasi swo hetelela yi tiyisisa ku twisisa ni ku khathalela vuhlayiseki bya vuhambano byo hambanahambana.

Ku ya hi mavonelo ya mina ndzi vona nga ku vanhu lava loko vo nghenelela ka swa mitlangu va dyondza ku tirhisana na vanhu van'wana swi ta va pfuna swinene ku vona leswaku ku tirhisana na vanhu van'wana i swa nkoka ntsena ene swi pfuna swinene ku ri miehleketo ya wena yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle u nga vi na switirese hikuva u ri hansi ka ntshikelelo wo tirha mitirho u ri wexe.

Ndzi nga tsakela leswaku xikolo xa hina xi va na mitlangu yo fana na makhadzi hikuva makhadzi wa swi kota leswaku u dyondza ku tirhisana na vanhu hikuva u tlanga u ri na munhu loyi wa mi pfunana ka ku hlasela xipano lexin'wana ene naswona makhadza ma pfuna leswaku loko mi karhi mi tlanga wa swi kota ku ri u tlanga u ri wexe na .

Ina, ku tumbuluxiwa ka mitlangu yintshwa leyi nga katsaka vanhu hinkwavo va ndhawu yin'we swi nga vuyisa ku twanana hinkwerhu lava ku twana no ku va ni vuxaka lebyinene ni van'wana mitlangu leyi yi nga nyika nkarhi wo hlanganisa vanhu va mindhavuko yo hambanahambana ku ku endla leswaku va va ni mitirho hi twa na kahle ku antswisa ku twisisa no amukela misinya ni swikombiso swa vanhu xo hetelela hi ku hlayisana na ku khathalelana.

Pulatifomo leyo sungula leyi ndzi yi tivaka ndzi tiva Twitch, ya vumbirhi ndzi tiva YouTube Gaming, ya vunharhu ndzi tiva Facebook Gaming, ya vumune ndzi tiva STREAM.tv, ya vutlhanu ndzi tiva Discord Stream Sharing, kasi yo hetelela ndzi tiva eSports na ti-app letin'wani ku nga ESL TV, ku nga HLTV, ku nga LOL eSports.

Mina ndzi nga hlamula hi ndlela leyi, ndza swi twisisa leswaku ku ni vanhu lava hehlaka leswaku ndzi tirhise swi ndlela swo kanganyisa kambe ndzi tiyisile leswaku a ndzi tirhisanga ndlela yo karhi yo kanganyisa, ndzi lulamisile vumbhoni lebyi kombisaka leswaku ndzi tlangerile hi ndlela yo lulama ndzi kombela leswaku vahlawuri va kambisisa swilo hinkwaswo leswaku ntiyiso wu huma. Ndzi tshembeke eka game naswona ndzi yi rhandza swinene.